Molekane wa ka, re tlameha re lokise di-passport tsa rona re be le di-visa tsa bohahlaudi. Re be le tjhelete e lekaneng. Re tsebe moo re yang le hore na re lo fihlela kae. Re tsebe hore re tlo tsamaya ka sefofane se feng, e leng ke kgahluwe ke sena sa Amariots se na le ditefiso tse ntle, se na le le ditshebeletso tse ntle ka hare. Ke bua ka dijo, ka ka ho phomola. Ka nnete ke dintho tse re lokelang hore re tsamaye ka tsona. Re di hlophise pele re tsamaya tsena.

Leeto la difofane le bolokehile, ntlha ya pele. Ntlha ya bobedi ke hore leeto la sefofane le boloka nako ho feta leeto la bese, moo o neng o tla nka dihora tse leshome le metso e mmedi ka bese. Ka sefofane o iphumana o nka dihora tse pedi. Leeto la sefofane le boyetse le kgatholla maikutlo. Ha o le ka sefofaneng o kgatholoha maikutlo ebile o boloka nako. Mona ke ka lebaka la ditshebeletso tse ka hara sefofane. E ka ba dijo, dino kapa tsela eo o tutsang ka yona ka hare ho sefofane. E kgatholla maikutlo le mmele wa motho.

Ke ntse ke hopola letsatsi leo jwalo ka ha e ka ke maobane. Mofuthu o mokalo, monate o mokalo, ho keneng hwa ka ka hare ho sefofane ke dula fatshe ke ne ke sa kgolwe. Basebeletsi ba sefofane ha batla ho nna ba mpotsa hore na nka thabela dijo difeng. Ke ne ke thabile empa ke ipotsa hore e be dijo tse ke tlo di lefella kapo jwang. Ho tloha ha se phahama sefofane, ke sheba fatshe mane se tsubellwang jwalo ka nonyana sebakeng. Ka nnete e bile monate o hlollang ho ya boleleleng ba leeto jwalo ka ha ne ke tloha kwano Bloemfontein ke ya kwana Cape Town. Ka nnete e ne e le mane e nele bo ne e le monate o hlolang ruri.

Dibese di ntse di hlokahala. Ho na le dibaka tse e leng hore dikoloi di ntse di sokoleha haholo. Mme dibese ke tsona tse leng hore di thusa maemong a jwalo. Dibese di boetse di bohlokwa haholo maemong e leng hore traffic, maemo a sephethephethe a batla a phalla ka matla haholo. Ha dibese di le teng setjhaba se le se ngata ha ho sebediswa dibese. Ka nnete sephethephethe se batla se phalla hantle ho feta ha e ne e ka ba dikoloi tse ngata motho le motho a tsamaya ka koloi ya hae. Ka hona ka nnete dibese di ntse di hlokahala.

Kgotso ntate, tseba hore tikete ena e hlalosa hore bese e tla tloha ka quarter to six hoseng. E tloha Gauteng e ya Durban. Mme e tla lo fihla ka quarter to eight mantsibuya. Bese ena e tsamaya ka kotloloho e ya Durban. Ha hona kae kapa kae moo e emang teng. Ka hara bese ka mona ho na le di-toilet. Mme e ema ha nngwe toropong e ikgethileng ho tshela mafura ebile baeti ba kgona hore ba fumane dijo le dino lebenkeleng leo.

Monghadi ke kopa o nhlalosetse hore na hobaneng ha tekete e nyolohile? Theko ya tekete e nyolohile? Re le bapalami re sa tsebiswa na? Hobaneng ke lokela ho tseba ha ke reka tekete hore tekete e nyolohile? A na ha wa lokeleha hore e be le phatlaladitse le phatlaladitse bapalami ba lona hore ditekete di nyolohile? Mohlomong beke kapo beke tse pedi pele le nyolla ditikete. Ka nnete ha le sebetse hantle.

Nkgono o hlalosa hore o rekile tekete ka theko e phahameng. Empa ho wa tsebahala boemelong bona hore bo nkgono le bo ntatemoholo ba na le price ya bona, ba na le theko ya bona e ba rekang tekete ka yona. Ho tlile jwang hore nkgono wa ka ena a reke tekete ka theko e phahameng? Ke ho tloha neng bo nkgono le bo ntatemoholo ba reka ka theko ee? A na ke tsela e leng hore ho etswa je ho metsofe yohle kapa ke nkgono wa ka fela? Ka nnete ke boitshwaro bo se amoheleheng bo. Ke kopa le etse hore basebeletsi ba lona ba hlokomele tsela e ba tshwara bo nkgono le bo ntatemoholo ka teng. Ka nnete a se maemo a ananehang aa, ke kopa le lokise boemo bona.